Irhabi, irhabi mvunulo wabentazana, owenziwe ngomncamo.

Iskotjhi kuyivunulo, embathwa bentazana eyenziwe ngetjhila.

Umdzegana, umdzegana sirholwani esimbathwa bentazana edinini.

Umnayilana kumvumo ovunywa bomma nabobaba, nakwenda umntazana.

Umgari kumvunulo ombathwa bomma ehloko, oneendletjana abomma abendileko.

Umadalanyana uhlathulula, izinto ezincancani, nofana kuligama elibiza izinto ezincazana, nofana kuligama lokunyaza elikhuluma ngento efitjhazana.

Umbhalo kuyingubo embathwa, nofana kuyivunulo embathwa masokana, nofana abentazana, nofana abomma, inemibala ehlukahlukeneko.

Yingubo embathwa bomma abendileko, khulukhulu bayimbatha nabaya emnyanyeni wedwendwe nobukhazi, nofana nabaya amaqudeni nofana emasokaneni.

Umtshurhwana yingutjana encazana, embathwa bomma abendileko.

Isihlohlo, kuyivunulo eyenziwe ngesikhumba, yesikhethu.

Umncwazi kusisambatho esimbathwa ehloko, ngelinye igama sibizwa ngokobonyana mkoyilana.

Umkhala, umkhla kuyivunulo embathwa bomma, nofana amasokana, nofana abentazana, wenziwe ngomncamo. Umkhala awunazo iindlebe.

Unomahlotjana kuyingubo embathwa bomma, yingubo yesikhethu nayo, imbathwa bomma abendileko.

Unomatlawana yingutjana encancani, embathwa bomma abendileko, ngunomatlawana loyo.

Iqakatheke khulu kwamambala, ngombana iveza imvelaphi yakho, kokobonyana ubuya kuphi, udabuka kuphi, ungewakobani, umhlobo bani.

Isiko kimi litjho okukhulu. Litjho imvelaphi yami, okobonyana ekhaya senza bunjani izinto, nokobonyana siphetha bunjani. Isiko liveza imvelaphi yakho, ukobonyana umhlobo bani, ubelethwaphi, ungubani.

Ibuveza ngokuthile, kobonyana udabuka kuphi, uzalwa ngubani, uphuma ekhayeni elinjani.

Umrorho kanye nejemu, ngengizo ezisebenza khulu, nofana ezithandwa khulu esikweni lekhaya.

Ilimi engilikhuma ekhaya siNdebele, ngikhuliswe ngaso, ngikhule kukhulunywa sona isiNdebele. Ngikhule abazali bami bakhuluma sona, kungilo ilimi esilisebenzisako.

Ngiyavuma, ngombana umvumo wakho, usuke uwuvume ngelimi lakho ofundiswe lona ekhaya, nofana usuke uwuvuma ngemvelaphi yakho. Lokho kukhombisa kobonyana ukhuluma liphi ilimi, nokobonyana ubuya kuphi.

Zekolo ziyidlala khulu, khulu kwamambala, ekobonyaneni singakhohlwa imvelaphi yethu, bonyana sisuka kuphi. Zekolo ziyasikhumbuza nokobonyana sibobani, nokuthi sidabuka kuphi.

Ngithanda amasokana, ngombana nami ngilisokana, begodu ngaba nomnyanya ofana namasokana.

Umafumeza. Umafumeza kumntwana ekuphiwa umakoti ekwendeni umntwana ozokukhuliswa akhuliswe ngumakoti ekwendeni loyo mntwana loyo kubizwa ngokobanyana ngumafumeza. Bathi ngumafumeza kamkamalume abentwana nofana abazukulu bambiza njalo.

Imbuzi. Imbuzi ehlatjwa nakuqedwa ukubelethwa umntwana kuhlatjelwa yona umntwana imbuzi leyo ngokobanyana bathokoza ebazimini isipho ebaphiwe sona ekungiso umntwana loyo kuyimbuzi ehlatjelwa umntwana loyo ukuthokoza abezimu ngesiphetho ebaphiwe sona.

Izambatho ozimbathako nofana ivunulo oyimbathwako ikuveza khulu ubumvelaphi yakho okobanyana umuntu onjani ukhuliswe bunjani wenza bunjani izinto zakho zamasiko begodi isiko lakho ngengiliphi. Izambatho zakho ziveza lokho bonyana isiko lakho ngengiliphi uwela kumuphi nofana uvela kiyiphi imvelo.

Iye kuliqiniso khulu kwamambala ngombana lelo bizo lelo enimuthiyelela ngalo kulibizo likayisemkhulu. Kulibizo ekufanele nihlabe imbuzi ninilibawe ngombana umntwana loyo nimuthwesa lona.

Awa akukghonakali umuntu uyaba nesiko linye umuntu wenza isiko lalapho akhulela khona ekubizwa kobonyana sekhabo lapho ekwazeka khona kwaziwa bazimu. Njengomntwana okhulula ekhabo phakathi koyise nonina ebendileko wenza isiko lalapha. And then kuba nomntwana begodu kuba nomntwana okhululela ekhethemkhulu okumntwana othola bonyana uyise banonina abakendi loyo mntwana uthatha isiko lekhethemkhulu umuntu akabi namasiko amabili nofana amathathu.

Idwendwe. Idwendwe kumnyanya omkhulu ohlanganisa umma nobaba lokha umuntu nakazokwenda nofana nakaya amendweni kunepahla kanye neenkomo ezisukako zitjhinge khabo mkhwenyana nofana ziye ekhabo likamakoti kuyokuhlangananiswa kubikwe kuhlukaniselwane kubuyelwe emakhaya lokho nofana loyo mnyanya loyo ubizwa ngedwende, idwendwe ngikho lokho.

Uzila ukukhamba endleleni nofana ukukhamba futhi, uzila ukulalana nofana ukukhamba abanamadoda amanye begodu uzila kokobanyana uzokulala phezu kombhede uyaqhubeka alale phasi emantrasini kwesikhatjhana ahlambululwe ngaphambi kokobanyana azokubuyela embhedeni.

Ibherha. Ibherha kuyikomo kababa nofana yikomo kamma. Yikomo yesibaya libherha lelo liyalethwa lilethwa mkhwenyana nakuzokuthathwa umakoti yikomo engahlatjwako.

Bangazijayeza kokobanyana bazame ngaso soke isikhathi ukobanyana bakhambe nalezi izinto zesimanjemanje ezibizwa kokobanyana yitheknoloji. Bazame bonyana uburholi bendabuko babenze ekusebenziseni lokhu esikubiza nge-social media kodwana bangakhohlwa bonyana kuzizinto zendabuko akusiyo into yesimanjemanje. Bangazijayeza ukobanyana bakhangise basebenzise abomabonwakude nofana bazikhangise basebenzise lokhu esikubiza ngokobanyana ngumaliledinini.